Emphakathini wamaNdebele kunamasiko ambalwa abalulekileko enza kobana . Ukuze yethulwe emadlozini, unina lomntwana kufanele ahlale ngendlini amalanga amatjhumi kuze kuwe ikaba. Bese ikaba leyo izokuthathwa iyokungcwatjwa ngesibayeni namtjhana eduze nendlu ekulu, bese kuzokwenziwa isiko lokwethula komntwana emadlozini nokuqela ukuvikeleka.

Kulisiko elenziwako lokha umkhwenyana aya ekhabo likamakoti ayomubawa begodu abathokoze kobanyana, ubakhulisele umakoti. Umkhwenyana abuye akhiphe nezinto ezihle zokuthokoza umndeni.

Engikuthanda khulu esikweni mtjhado, masonto ngombanyana ahlanganisa abantu begodu aqinisa izibopho zomphakathi. Lokhu kubonisa ukuzizwa ungowomphakathi nokuba lihlanganyela ngokuzeleko. Lokhu okusuke kube litshwenyo kimi kukobanyana ukuziphatha kumbi namtjhana uphathe abanye abantu ngendlela engakamukeleki, nokwenza amasiko ngendlela engakafaneli.

Ubukhazi zizinto ezihle ezithengwe ngumakoti azisa kamkhwenyana ayongena ngazo.

Umfumbezi mnakwabo likamkhwenyani.

Umlobokazi ngumakoti.

Umgada kababa yikomo kababa ehlala ngesibayeni ayihlatjwa, ayithengiswa.

Angiyazi kobonyana khuyini.

Ngicabanga kobanyana libende.

Ngokwelimi lesikhethu lamaNdebele zikhona izinto ezithile abantu abangazizwisisiko kuhle. Noma abangazithandiko khulukhulu lokha nabazifanisa namanye amazwe.

Mumuntu ohlonipheke khulu.

Zizindlu ezakhiwe ngendabuko. Okutjho ukuthi zakhiwe ngedaka, nezindlu ezakhiwe ngeentina.

Mnyanya omncani ekhaya kusuke kuphekiwe kuphekelwe amasokana begodu isokana libe balithiya igama.

Irasu mncanyana owenziweko ofakwa bentazana entameni namtjhana la esifubeni.